Ka nako ya bolwetse jwa COVID-19 gore batho ba rotloediwe gore ba nne sekgala le ba bangwe, sekgala e ne ka nna sa dikgato di le tlhano go tswa ko mothong o mongwe. Lebaka e le gore ba tshaba bolwetsi jwa COVID-19 gore bo tla tshelana ka lebelo le le ko godimo mme ka go dira yalo ba ne ba le fokotsa gore batho ba seka ba tshelana bolwetse jo, gore ba sa hemela bana ba tshwarana ka mabogo. Ke lebaka lone leo le dira gore batho ba nnele kgakala nyana le batho ba bangwe.

Sa mathomo ke nagana gore o ba tseye sentle fela jaaka le wena o batla gore batho ba go tseye nako tse dingwe o ba botse pele gore a ba kgona pele ga o ka ba thusa, o bue le bone ka tsela e nepagetseng, o nagane pele before o tla bua, o seke wa ba bontsha gore o ba utlwela botlhoko ka mokgwa oo o ba dira gore ba sa ikutlwa e le batho.

Ke ne ke tla dula le ene mo fatshe, mo tikologong e a tla bonang kampo a ikutlwa e gore a tla bua le nna. Ke mofe maele le go mo rotloetsa gore motho o o tshwerweng ke bolwetse bona e setse e le motho fela jaaka rona mme a nwe kampo a tseye melemo ya gagwe ka nako gore a tle a tshele sentle a tshwane le rona, a seke a itlhaola mo bathong.

Ka mokgwa ona ke nagana gore mo nageng ya rona ya Aforika Borwa, re na le batho ba le bantsi jaanong maokelo a rona a mo Aforika Borwa mme a manyenyane. Le gore gona le batho ba le bantsi ba e le goreng ga ba na bokgoni jwa dipetlele tsa poraefete mme ba na fela, ga ba na kakanyo mme ga ba na boitlhophelo, mme ke fela badirisa tse tsa batho botlhe tsa Aforika Borwa. Mme ke nagana gore Aforika Borwa e thome e oketse dipetlele gore batho ba tle ba fokotsege mo dipetleleng tse dingwe.

Ka mokgwa o na ke nagana gore go le gantsi babereki ba kwa ditleliniking or-e ba kwa maokelong ka kakaretso ke bone ba na le seabe sa gore batho ba tshabe go ya dipetlele, ka mokgwa o e le goreng ba tshwarwa balwetse ka one. Le gore re le batho re na le kakanyo ya gore ha o ile sepetlele or-e kampo tleliniking ba fitlha ba go raya dipuo pele ba ka go thusa, kampo re le baagi re na le dikakanyo tsa gore ge o kula o bo o ya sepetlele or-e tleliniking ga o na go boa, ke ka moo kgang ena e le yone e dirang baagi gore kampo batho ba tshabe go ya kwa dipetleleng kgotsa kwa bookelong.

Ka mokgwa ona ke tla nagana gore, re le bana ba bagodi re dule re netefatsa gore bagolo ba rona ba tsamaya tleliniki kampo sepetlele ka nako e e tshwanetseng. Mme re dule jaaka re le bašwa re kgona go naganela, re nne le maikarabelo a gore nako le nako re check, re shebe dibukana tsa bagodi ba rona or-e batsadi ba rona gore letlha la bone le ba ye kwa bookelong ba ile go sheba dilo tsa bone ke letlha le feng. Mme re netefatse gore ha letlha le fitlha re teng ra ba thusa go ka ba baakanyetsa go ya kwa bookelong kampo tleliniking mme re ba batlele le sejanaga se se tla ba isang kwa bookelong.

Go le gontsi ke nagana gore ditirelo tsa pholo tsa poraefete ke tsone tse di fanang ka maemo a a kwa godimo a mantle ka gore di batla diranta di le dintsi. Jaaka di diriwa ke batho ba e le goreng ba berekela puso, sekai, jaaka maponesa, baoki, dingaka, di-lawyer-ra jalo jalo. Ke bone batho ba e leng gore ba na le bokgoni jaaka di batla madi kampo diranta a kwa godimo. Jaanong tsa puso tsone, ke ka gore ke tsa batho botlhe ba e le goreng go le gontsi ke batho ba dikobodikhutshwane ko magaeng mme ga ba kgone kampo ga ba na bokgoni jwa dipetlele tsa kwa poraefete mme fela ke jaaka maemo a teng a sa tshwane.

Gore ga go ntse jaana bathapi ba thape kampo ba batle batho, dingaka, baoki ba e le goreng ba na le neo kampo bokgoni jo bo tla thusang balwetse jaaka malwetse a mangwe a tura kampo melemo ya teng e tura. Ke nagana gore bathapi ge ba ka simolola go thapa kampo go batla dingaka kampo baoki ke yone kgang e le goreng e tlile go thusang setšhaba, ka go le gontsi go na le batho ba ba le goreng batho kobo dikhutshwane jaaka batho ga re lekane.